Ama-shuttles angahlanganiswa nezinye izindlela zokuhamba ngokuhlela izikhathi zawo zihambisane namabhasi nezitimela ukwabelana ngeziteshi zokuma nanokusebenzisa ithikithi elilodwa, lokhu kwenzeke. Lokhu kwenza kube lula kuphephile futhi kuba nokufinyelela, kufinyeleleka kubantu abadala.

Ngizokhetha izinto ezisemqoka kuphela, ngisebenzise izikhwama ezilula futhi ezincane, ngigweme ukuphinda izinto futhi ngihlele kahle izimpahla ukuze zihlale zinesisindo esingaphansi komkhawulo. Lokhu kusiza ukugwema izindleko ezingeziwe nokuhamba kalula.

Izithuthi zesonto zivame ukugxila ekuletheni abantu abadala emcimbini yenkolo futhi zisebenza ngezinsuku ezithile. Kanti ezinye izinkonzo zama volontiya zinikeza uhambo olubanzi njengezokudokotela noma ezitolo ngezikhathi eziguquguqukayo, futhi ngokuvumelana nezidingo zomgibeli.

Ngizobika ngokushesha ukulahlekelwa noma ukubambezeleka kuMnyango weZempahla. Ngihlinzeke ngemininingwane yethikithi nendawo engiya kuyo. Endizeni elandelayo, ngizophrinta noma ngikhombise ubufakazi bokubhalisa, ngicele usizo ukuze ngilandele umthwalo wami noma ngihlelwe indlela yokuwowuthola kamuva.

Izithuthi zesonto zivame ukuba mahhala, zinobungani futhi zigxile emphakathini, kodwa zinomkhawula ngesikhathi nendawo eziya kuyo. Ezokuthutha zomphakathi zinikeza uhambo oluningi olwehlukeneyo, kodwa zingabanzima ukufinyelela kubantu abadala ngenxa yokugcwala noma ukuntuleka kosizo olukhethekile.

Ubuchwepheshe bungasetshenziswa ngokufaka ama-GPS emabhasini ukuwulandela ngesikhathi sangempela. Ukuhambisana nezinhlelo zokusebenza ezobonisa izikhathi zokufika ezibuyekeziwe futhi kuthunyelwe izaziso ezisheshayo kubagibeli uma kunokubambezeleka noma izinguquko emzileni.

Izinselelo zihlanganisa izindleko eziphezulu zokusebenza ngenxa yobubanzi bendawo, ukungabi nabagibeli abaningi njalo, ukungabi nemigwaqo efanele kanye nokungabikhona kwezinsiza zobuchwepheshe zokulandelela ama-shuttle noma ukuhlela izikhathi ezisebenzayo emphakathini.

Ukwethulwa kwizinhlelo ezenzakalayo zokuphatha impahla, amasensa okuqapha indawo nesimo sempahla kanye nokusebenzisa ama-algorithm, ukuhlelwa komzila ophumelelayo kunganciphisa isikhathi sokuthutha impahla ngojantshi ngendlela ephumelelayo.

Yize izinkampani zenza okuthile ukunciphisa izikhathi zokuhamba, kusamele kutshalwe izimali ezengeziwe kwingqalasizinda njengezitimela ezisheshayo, iziteshi ezisezingeni nobuchwepheshe bokulawula ukunyakaza ukuze kuthuthukiswe ukusebenza kahle nokunciphisa ukubambezeleka.

Amarempu nama-elevator asebenza kahle kakhulu ekusizeni abantu abadala, nabakhubazekile kanye nabezingane ezincane ukuthi bangene futhi baphume ezithuthini zomphakathi kalula, kwandise ukuzimela kwabo futhi kwehlise ingozi yokulimala.